Ditso di ruta basadi gore ba apare ka go nna motlotlo ebile ka go nna le seriti thata. Mme diaparo tsa setso di boloka ngwaobošwa le tlotlo mo setšhabeng sa segompieno.

Diaparo tsa Setswana go le gantsi di diriwa ka lesela le le bidiwang leteisi kgotsa German . Ba badirisitse leteisi ka gonne le na le mebala e mekgwa-kgwa e kgatlhisang, le ka retelelwa go dira diaparo tse di farologaneng. Meaparo e itseweng ke tlhale, lesela le le aparwa mo magetleng kgotsa mo lethekeng. Tshobokwana, moaparo o monnye wa basetsana. Mo tlhabisa-pula, seaparo sa banna se gantsi se aparwa fa go na le mokete, tuku ya mosadi e aparwa mo tlhogong.

Ke akanya gore diaparo tsa Setswana tsa basadi di na le kamano e kgolo le setso ka gonne di bontsha ngwao, maitshwarelo le sa motsadi. Ka moaparo motho o itsege gore ke wa setso sefe.

Nna ke akanya gore diaparo tsa setso le tsa segompieno di ka tshela mmogo. Batho ba ka kopanya leteisi le difešhene tsa segompieno mme ba ntse ba bontsha ngwao le bo tsone.

Setsong sa me re apara diaparo tsa seesemane thata kgotsa a ke re so ne seshweshwe. Fela re ise re apare le tsa setso fa re ya kwa meberekong kwa dikgaisanong fa dingwaga di feta diaparo di fetogile batho ba simolotse go rata kgolaganyo, meesele le tsa setso go dira se se bidiwang fešhene. Gape batho ba golaganya diaparo tsa segologolo le tsa segompieno go dira setaele se se farologaneng. Mo nakong e e fetileng go ne go na le mekgwa e e rileng mme jaanong go na le kgolagano ya mekgwa.

Ee, go ya ka nna ke akanya gore moaparo wa setso o tshwanetse go apariwa ko di-conference-ng tse di rileng. Go bontsha tlotlo le boitshupo ba setso sa motho kwa di-conference-ng tse di farologaneng ka gore ko go ke ko e le goreng ditso tse di farologaneng di tlabe di kopane.

Moaparo wa basadi o ke naganang gore o montle ke ga ba apere dikhiba tsa bone tse e le gore di tla be di segilwe ka modiro wa Setswana. Go reng ke nagana jalo? Ka gonne di kopantse di lapa tsa segologolo le tsa segompieno go nna fešhene e le goreng batho ba le bantsi ba e kgatlhegela.

Nna ka boammaaruri ga ke nagane gore diaparo tsa setso ke tsona tse di rotloetsang bana go apara dilo tse dikhutshwane. Bana ba segompieno ba rotloetsiwa thata ke dinako tsa bophelo. Se letele baemedi ba ditlhopha tse ditumileng mo mminong, ba ba aparang tse dikhutshwane diaparo tsa setso di rulagantswe thata. Di na le boleta le bo tlotlo, fa motho a aparetswe o bontsha botho le boitshwaro. Se se farologanang le diaparo tse dikhutshwane tsa segompieno tse di ntshang nama fela. Mo nageng ya me re ithuta gore go apara ga go direge go bontsha mmele mme go direga go go direla le go bontsha setso. Ka jalo ga ke dumele gore tsa setso ke tsona tse dibakang se.

Fešhene, diaparo, dibaga le dilwana tsa go kgabisa di bontsha setso sa motho ka tsela e farologaneng. Motho a ka apara thito ya setso, sekai khiba ya Setswana kapa a gatelela letsopa la bogosi. Dilo tse di bontsha dingwao tsa gagwe le ditso tsa gagwe. Ditumelo le tsela e lebaganang ka yone di ka bontshwa ke diaparo tse di kgethegileng. Fa a apara ka tlotlo le boitshwaro go bontsha gore o lemoga botlhokwa jwa setso. Ka jalo dilo tseo di na le seabe se segolo mo go bontsheng setso sa motho, ka gonne di bontsha botho jwa gagwe le kamano ya setso sa gagwe.